Kgetlho la ntlha la go palama sefofane ke ne ke thabile tota ebile ke tshogile ka nako e nngwe mme ke ne ke fofela go ya kwa Kapa Bophirima.

E kile ya ba toro ya me gore ke pagame sefofane mme toro eo e ne ya diragala ke ne ka pagama sefofane ke ya Kapa Bophirima mme tsatsi leo nka se le lebale tota ka gonne ke ne ke tshogile ebile ke thabile ka nako e nngwe ke ipotsisa gore go palameng ga ka sefofane se ke tla boa na ka ge se fofela ko godimo-dimo mme aowa ke ne ka se palama ka be ka boa jaanong ke rotloetsa ba ba leng goreng ba lobaibai go palameng sefofane gore ba nako gore ba kgone go palama sefofane.

Kgato e tshwanetse a e dire fa a batla go ya nageng ya Nigeria ke gore tshwanetse a ye kwa go home affairs a dire passport, passport oe tsaya malatsi a le supa gore e tswe fa o fetsa go e kry-a ke gone mo e leng gore o ka tsamaya wa namela sefofane wa ya nageng ya Nigeria empa re na le visa e leng goreng yona e dumela gore o nne ko nageng ya kwa ntle for malatsi a go feta lesome kgwedi pila pila so se ra gore o tshwanetse go etsa visa fa o batla go ya ko nageng o batla go nna ko teng go feta kgwedi and visa ga o e ira e tsaya sebaka gore yona e tswe.

Ke akanya gore tiriso ya dibese mo toropong yame e thusa tota ba tlhoka ka gonne tlhotlhwa ya teng e kwa tlase ga golo ga ona selo se ke se se rateng ka dibese di tsamaya pila a dina bothata a se gantsi ka kry-a bese ba re ga e tsamaye or ga ya tla.

Mathata a o kopanang le one fa o leka go dirisa karata eno e botlhale ke gore karata eo e o letlelela gore o fitlhe ko mafelong a a dirileng go yeng ka gore o loketseng bokae ka mogare seo se ra gore o tshwanetse go lokela madi a a rileng gore o kgone go fitlha kwa o yang ko teng for malatsi a wena o itseng gore o ya ko teng koo.

Se se dirang gore motho a nne mokgweetsi yo o siameng wa bese ke go latela melao ya bese.

Dikotsi tse di ka diragalang fa go na le strike ke gore bakgweetsi ba e leng gore ba rekile di-ticket-e tsa o kgweetsa bese ka kgwedi ba kry-e e le gore ga ba na madi a go palama ditekisi fa badiri ba di bese ba striker se se dira gore bakgweetsi ba bangwe ba saya mmerekong ka o tlhoka madi.

Di-bus-e di tsamaya ka nako e e rileng ka gonne go tlhokega gore go be le tshepagano ga di-bus-e le bapalami. Fa bese e ka nkema ka dinao nka emela e nngwe e e tla tlang ka nako e latelang morago a e e tlabeng e fetileng.

Ee, ke kile ka siiwa ke bese ka ntlha ya go se tsoge ka nako alarmo-o ya mogala ya selele ka no thanya mo borokong ka kry-a le gore nako yame ya go tsoga e fetile mme ka dira dilo ka bonako gore ke kgone go kry-a bese empa e ke e namelang letsatsi le letsatsi ke kry-ile e le gore e tsamaile ka namela e latelang.